Motho le ha a tswa lebollong, o lokela hore a kene dikamanong tsa thobalano tse tshireletsehileng. Hobane hona le mafu a mangata, e kang di-STI, le di tshwaetso tse ding tse fumanwang thobalanong ha motho a etsa thobalano e sa bolokehang. Motho le ha a boletse, o lokela hore a sebedise kgohlopo hore a etse thobalano e bolokehileng. Mme a seke a fumana mafu a mang a tswang ka thoko, a fumanehang ha batho ba etsa thobalano e sa bolokehang.

Batswadi ba bang ba bolotsa bana ba bona e sale masea. Ke dumela hore taba ena e nepahetse haholo, ebile batswadi bohle ba lokela ho latela motjha wa hore ngwana ha qeta ho tswalwa, ebe o sentse ba mobolotsa. Ka hobane ngwana ha le monyane, botona ba hae ha bo eme nako le nako jwalo ka ba ha motho a moholo bo ema nako le nako. Hobaneng bona ba se le batho ba baholo ba kenang thobalanong. Ba etsang thobalano, ba na le maikutlo. Mme maikutlo a bona, a nyoloha nako e nngwe le e nngwe. Ho bohloko haholo ha ngwana ha a lla nako eo ba mo bolotsang ka yona sepetlele, empa ha ho tshwane le ha jwalo kaha motho a moholo a se a ile ho lo bolla. Le ngwana, o fola ka pele hobane batswadi ba santsaneng ba mohlokomela.

Bana, bojwala ha ba lokela ho nwa ke bana ba dilemo tse ka tlase jwalo ka lona. Haholo feela, ebile le apere diaparo tsa sekolo. Jwala bo ka le senyetsa bokamoso haholo, mme ba ama le boko ba lona hoo le sa tlo kgonang ho nahana. Jwala ke thethefatsi e kgolo mme e kenang mmeleng wa motho, e be e senya le sebete sa motho, matshwafo, o sokole le ho hema. Bojwala bo na le tshwaetso e kgolo maphelong a batjha, le bana ba banyane haholo matsatsing a kajeko lena.

ke dumedisa batho bohle ba polasing. Jwalo ka paramedic re sokola haholo ka ditsela tsa mapolasing. Hobaneng di tsamaya di na le dikoti. Re tena re sa fihle ka nako hobane, ka nako e nngwe dikoloi tsa mmuso tse palamisang bakudi, di be di tswile di ile di toropong tse ding. Mme ebe di fihla ka mora nako. Mme re leka ho thusa batho bohle, ka nako le ka nepo hore ba fumane thuso.

Ke tseba bo banna ba bangata ba fumanang dikeletso, di-clinic-ing ka tlhekefetso ya bona. Mme ebile ya mo sebeletsa haholo feela. Ke tseba ntate Thabiso, ya neng a hlekefetswa ke mosadi wa hae. Mme taba ena o ile a fumana dikeletso ho tswa ho mooki ya neng a mo thusa.

Ke dumela mmuso o lokela hore o tlamehile o hire manese, e leng baoki, le dingaka ba lekaneng. Mme ebe o hira le batho ba sebetsang, ka mo dipheko tsa batho di ntshuwang ka teng. Ke dumela hore ha o ka etsuwa sekolo sa booki, moo batho ba tla ke kenang teng. Ba rutwe ka tsa booki. Baoki ba tla eketseha haholo mme ebe ha hona ditshitiso tse fumanehang, dicliniking le dipetlele.

Lenaneong leo, re rutuwe ka ntho tse ngata tsa bophelo bo botle. E le hore re ipoloke, mme ke fumane bophelo ba ka bo fetohile haholo, haholo teng ho tsa thobalano e bolokehileng. Hobane ke ne ke le motho ya sa rateng ho etsa, ne ke le motho ya ratang ho etsa thobalano e sa bolokehang. Ke tsebile haholo le hore ho nwa dipidisi tsaka, ho bohlokwa haholo hore bophelo baka bo natlafale, bo ntjhafale, mme ke phele hantle.

Bo re a tseba bana ba seng molaong. Ba lokelwa ho heletswa, mme ba kwallwe ba tshwarwe ke maponesa. Hobane bokgashane bona boo bana ba ba imang ka sekgahla se sengata ho sa lokehang, ba tshaba ho jwetsa batswadi. Ho ka baka mathata a mangata nakong eo ba ileng ho bo re a tseba, bana ba seng molaong. Mme ba ka hlokahala, ba iphumana ba na le mathata a mangata haholo a bosadi.

Ke le tshehetsa haholo lenaneho le jwalo. Hobane bana ba bangata, ba hola ba sa tsebe hore serapa ke eng, le hore serapeng fumanwa eng. Ba ithuta le ka tsa bophelo bo botle, hore ho ja di tholwana le meroho tse tswang serapeng ho bohlokwa haholo. Hobane maphelo a bona a ka matlafala, mme le masole a bona a mmele a loka, a tiya ha ba ja ditholwana le meroho tse tswang serapeng. Ba ithuta le ka meroho le ditholwana tse fapaneng tseo batswadi ba bona ba sa kgonang ho ba ruta tsona. Tsa temo di bohlokwa haholo hobane ke dijo tseo re di jang ka mehla le mehla, hore re kgone ho ba na le matla.

Banna ba bangata ba iphumana ba nwa bojwala, mme ba sebedisa dithethefatsi. Ka hobane, setso sa rona ha re ntse re tla re hola, hone ho thwe monna ke nku ha lle. Jwale ba bang ba bo ntate kapa ba banna, ba tshaba ho bua ditaba tse tjena hobane e tlabe e tlabe e kare jwale ke makwala. Empa ba sa bone hore ba senya maphelo a bona. Ba bang ba tena ba sebedisa di thithifatse ka lebaka la balekane ba bona, le batswadi ba bona bao ba sa batshwareng hantle.

Dumelang ka mona ka shopong. Hobaneng le nkile meriana, le e akgetse jwalo ka mora shopo. Hobane hona le bana ba bangata, ba bapalla mona. Ba ka nwa meriana ena, ebe ba ya hlokahala. Le tlo ikarabella ka horeng ho batswadi ba bana ba le ho sepolesa, ha batswadi ba bana ba fihla ba nwele meriana ena e le hore meriana ena e siuwe ke nako mme ha ya loka. Meriana ena le tlameile ebe le nkile, le kentse ka hara ka hara meqomo, hore meriana eo e nkuwe e lo lahlehelwa kapa le nke le ise sitseng mo meriana e tla lo lahlehelwa teng, moo bana ba sa bapaleng teng. Taba ena ha ya loka haholo hobane, bana ba bangata ba tlo nwa meriana ena ebe ba hlokahala. Batswadi ba bone ebe ba utlwa bohloko.

Ka nnete. Motho le motho o na le tokelo ka mmele oa hae, hore na o tshwara jwang. Hore o etsang ka ona ka nako e feng. Ha o ame mang kapa mang, motho le motho o tlamehile a inahanela bo yena, a kgaohane le ditaba tsa batho.

Tlhokomediso ya thobalano e bolokehileng, hase ntho e bonolo haholo ho e ruta batjha. Mme e na le bahanyetsi ho tswa mahlakoreng a mangata. Ba bang ba re ho kgothaletsa batjha ho kena mererong ya thobalano. Mme nna ke dumela hore bana ba batjha, ba lokela ho rutwa ka tsa thobalano e bolokehileng le hore na ba thibela jwang mahloko a tlang, ditlamorao tsa thobalano e sa bolokehang. Hobane ha ba sa rutwe, ba tlo etsa diphoso mme ebe re ba na le diporesente tse ngata haholo, tsa batjha ba fumanang ba kula kapa ba na le di tshwaetso tse sa lokang.